Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana balinginisela uhlobo lwabo ngokuthi beveze ama-ad kuze abantu bekwazi ukukukhangisa, beveze izikhangiso ukuze abantu bekwazi ukufunda kahle ngolokhu okuqukethwe noma ngalokho okusuke kuxhasiwe ngaleso sikhathi.

Engingakwenza ukulungiselela kungaba ukuphuza amanzi, ngiqeqeshe ilizwi lami, ngenze isiqiniseko sokuthi angeke ngize ngiphazamiseke uma sengibika isimo sezulu. Ngingaqala ngifunde ngokuziqeqesha kuqala ngaphambi kokuthi ngiyokhuluma ebese ngiyaqhubeka ngifunde, ngingasheshi, ngizinike isikhathi ukuze ngingawenzi amaphutha.

Ukuze uqinisekise ukuphepha uma usebenzisa i-Wi-Fi noma i-inthanethi kusendaweni enabantu abaningi, phecelezi i-public Wi-Fi, kungamele usebenzise ama-ephu noma amasayethi abizwa nge-VPN, okuyi-virtual proxy esiza ukufihla i-IP address yakho, okuyi-address yakho ye-inthanethi. Lokho kungakuvikela ekuthenini abantu noma ongoti bezobuchwepheshe bekwazi ukuku-hack-a, iyafihla nendawo osuke uyivule kuyo i-inthanethi, iyafihla nalamasayithi osuke uwavulile nge-inthanethi.

Amasu engingawasebenzisa ukuze sinciphise izindleko futhi sihlale sixhumene nabathandiwayo bethu kungaba ukuthi kumele sixhumane ezinkundleni zokuxhumana ngama-hour akhethekile ukuze kungamoshakali i-inthanethi yethu kakhulu.

Kubalulekile ukuthi kuvikelwe abathengi kubuchwepheshe obusafufusa ngoba izinto zobuchwepheshe zisuke zinobungozi obuningi, njengokuthi abantu behekhwe. Imithetho esemqoka evikela futhi abathengi ukuthi umthengi uhlale eqinisile ngakho-ke umbono womthengi ubalulekile kakhulu ngakho kuhlale kumele uwulalele.

Imithelela yabagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ababanethonya elikhulayo kwezombusazwe kanye nokugqugquzela umphakathi ivamise ukuba yinhle kakhulu ngoba yazisa abantu mayelana nezobuchwepheshe nezokuthuthuka kwezokuxhumana.

Umbono wami ukuthi kungamele benze ama-survey, behambele imiphakathi ukuze bethole imibono yabantu abahlukahlukene bese kuyingaphambi kwalapho bese benza isinqumo.

Indlela engingaphendula ngayo ukuthi ngibe neqiniso ngazise abantu ukuthi bengingazi ukuthi lokhu ebengikuphromotha bekungasilo iqiniso kodwa ukusukela manje sizokwenza isiqiniseko sokuthi sibalethela okuqukethwe okuyiqiniso futhi sizoqale senze ucwaningo ngaphambi kokuthi siphinde siphromothe.

Kubaluleke kakhulu kimi ukuthi inkundla inikeze okuqukethiwe kwasendaweni noma ukuqukethwa okusondelene nezwe lethu.

Ngingamunika iseluleko zokuthi uma usebenzisa ifoni noma umakhalekhukhwini, awungeni kumasayithi ongawazi noma angenalo uphawu lokuthi aphephile, awukholwa konke okubonayo kwi-inthanethi, awulaleli konke okuzwayo futhi.

Kungabasiza abathengi ngokuthi bebone ukuthi ezobuchwepheshe ziza noluningi uluhle kodwa kufanele uqaphele.

Izinzuzo zokusebenzisa amadivayisi ahlakaniphile ukwenza imisebenzi yansuku zonke ukuthi usuyakwazi ukuvula ama-GPS, uyakwazi ukuhlala unesikhathi sakho esibhekiwe, uyakwazi ukubuza lapho osuke ungaqondi khona ngendlela ka-Google-i kanye no-AI.